Ke ho ngodisa kapa ho patala hore o tle o fumane ditaba tsohle tse etsahalang lefatshe ka bophara ka potlako. Ke ya leboha.

Morekisi a o hlalosetse hore e fedile hobane o so o dutse ho feta nako eo ba o behetseng yona mme ba tla tlameha hore ba kgutlise botjha ba o qale yona fatshe mme seo ba tla kgona ho se etsa. Ha o se o rekile dijo hape.

Seyalemoya se ke tsela e nngwe e ileng ya nthusa hore ke tle ke kgone ho apply-a nthong tsa ka tsa sekolo ebile tsona ke bile ka kgona ho e etsa ka potlako e le batho ba bang ba ke ba e yona ya thusa ho.

Taba ena ya kwatisa haholo hobane rona batho ba dulang Afrika Borwa re ne re lebella hore re tle re fumane ditaba tse ngata tsa mmino Afrika Borwa e seng tsa mose ho mawatle. Ha ke ya thaba haholo ka sona sa ka se etsahalang.

Batho ba tla fumana Wi-Fi hotspot password ba tla e fumana hall-ong tsa ward e ngwe le engwe moo ba dulang teng. Ke ya leboha.

Ho ya ka nna ke le mosebeletsi wa baesekopo ena ke ne ke ka eletsa hore le shebelle John Wick chapter for ke filimi e monate haholo e kentse action ka hare le drama le comedy-nyana ka hare ka moo ke filimi e monate haholo. Ke le eletsa hore le tle le shebe mme re kgutlele ho nna le tlo mpolella e jwang. Ke ya leboha.

Ke data ya gig tse mashome a mararo e nka e sebedisang kgwedi kaofela mme ke rata ha e kena tsatsing la bosupa la kgwedi e nngwe le engwe. Ke ya leboha.

Ke ile ka bala ha ho thunya motho polekeng e ngwe ha thwe poleke eno no e kwetsweng ho fihlela ba fumana hore ke mang a neng a thunya batho hona moo mme poleke eo e la ba entse butswe ka mona ha o so ngotswe pampiring ho thwe poleke e kwetswe moo ke ileng ka bona hore koranta leshano.

Router hore e tle e sebetse o tlameha ho patala moo o e rekileng teng hore e tle e be le data hore o tle o kgone ho e sebedisa ntle le o patale ha hona hore e tla sebetsa.

Batho ba bangata ba kopana le ditaba tse fosahetseng kapa tse qobang maikutlo. Sena se baka pherekano kapa ho hasana leshano.

Mokgwa o sale ntse ke fumana ditaba tsa sebaka sa heso ka hae sale ke di fumana ka google le koranta mme ke na le nako e telele e ntse ke sebedisa tsela yona eo mme ntse e nsebeletsa haholo ha ke nahane e le ho e fetola. Ke ya leboha.

Ke ne ke tla etsa hore ke ye hall-ong e haufinyana le ward moo batho ba tla kgonang ho bona hore o na le seteishene sa radio lekeisheneng la rona ne ke tla etsa hore ke ye holong ke lo kopa moo ke buwe le government a tle a nthuse ho bula seteishene se setjha sa lekeisheneng leo ke dulang ho lona. Ke ya leboha.

Hangata mmino wa ka o Khaya FM o bapala ho tloha ka mo hora tse mashome a mabedi bosiu ho fihlela ka hora tsa mashome a bosiu.

Ho ya ka nna ke ne ke tla eletsa lefatshe ka bophara hore re tle re sebedise re etse letsatsi le le leng leo re tla re ke holiday lefatshe kaofela. Ke ya leboha.

Ka pono ya ka dipampiri ha di sa rekiswa dishopong haholo hobane ho se ho na le mehala ya thekeng diyalemoya di-computer-a, di-laptop tseo moo batho ba ka fumanang ditaba tsa letsatsi le letsatsi ha bonolo mme ka koranta ba lokela ho di reka ka diyalemoya ha ba di reke ba di fumana mahala inthaneteng ke lona lebaka le etsang hore di se kebe tsa rekiswa haholo.